Izinzuzo ezingaba khona, izakhi zesimanje zingenza umngcwabo ngokwezifiso, ubonise impilo yomufi nezinto azithandayo. Izethulo zemidiya exubile zingabandakanya abasha abahambele umcimbi, futhi zenze umcimbi uhlobane kakhudlwana. Izakhi zedijithali zingasiza ekulondolozeni izinkumbulo nezindaba ezizukulwaneni ezizayo, bese kuthi amaphutha angenzeka, ukufaka izici zesimanje. Kungase kunciphise amasiko endabuko kanye nokubaluleka. Abanye bangase babheke izinto zesimanje njengokungahloniphi amasiko okhokho. Ukugcizelela ngokweqile ezintweni zesimanje kungase kuphazamise izici zomoya noma zamasiko.

Ulwazi olwabiwe, amalunga eqembu abelana ngezindlela zokupheka namasu. Imisebenzi iyahlukaniswa okwenza ukulungiselela kube yimpumelelo. Ukupheka ndawonye kukhuthaza ukuxhumana nomphakathi. Amakhono abalulekile, amalungu eqembu asebenza ndawonye, abelane ngezibopho, ukunaka ngokucophelela izithako nezilinganiso nezindlela. Imiphumela-ke, ukusebenzisa kuholela ekuphekeni okulungiselelwe kahle kwesintu. Ukusebenzisana ngokubambisana kusiza ukulondoloza amagugu namasiko.

Njengomholi wokusoka, ngihlose ukuqondisa insizwa ngozwelo. Isiqondiso kanye nesikhuthazo, ngidlulisa amandla, umthwalo wemfanelo nokusekela. Ngikhuluma ngomoya ophansi, ngenhlonipho, inhloso yami ukukunika amandla ngalolu shintsho.

Ningamsekela ngokuthi nimhlanganise nabesifazane abanolwazi, abangamqondisa, futhi bamelule. Nimnikeze ukuqiniswa okuhle, futhi nigubhe inqubekela phambili yakhe. Yiba nesineke futhi, niqonde, nivume izinselelo angase abhekane nazo. Izinzuzo-ke, ukusekelwa komphakathi kungasiza ekwakheni ukuzethemba kwakhe. Uzozizwa exhumene namasiko akhe. Ukwesekwa komphakathi kungamnika amandla ezinselelo zesikhathi esizayo.

Ukulinganisa ukulungiselelwa kokudla kwendabuko nempilo yesimanje, kungakhungathengisa, ngenxa yemikhawulo yesikhathi. Ukutholakala kwezithako nokulondoloza amakhono amasiko, ukuzijwayeza izindlela zokupheka nokuhlela kusenesikhathi kungasiza.

Umphakathi uyahlangana ukuze ulungiselele umcimbi, ufundise imidanso yesintu, izingoma namakhono. Abesifazane abadala beluleka intombazanyana bebelana ngokuhlakanipha, amagugu, amasiko namakhono okuphila. Umphakathi uyabuthana ukubungaza uguquko lwakhe, uhlonipha ukukhula kwakhe nesimo esisha.

Ungahlanganisa izindwangu zendabuko noma amaphethini edizayini yezingubo zomshado zesimanje, ubuyekeze imvunulo yendabuko ngokusikisela kwesimanje, imibala noma imihlobiso. Ungeza izesekeli zendabuko engutsheni yomshado yesimanje. Amanye amathiphu ungaqonda ukubaluleka kwemvunulo yesintu esikweni lakho, wenze izingubo, ubonise isitayela sakho siqu, kanye nombono womshado.

Ngingafundisa futhi ngenze imidanso yesintu ukugubha inguquko yakhe, ngabelane ngamakhono empilo, njengokupheka, ukwenza imisebenzi yezandla, nolwazi lamasiko, ebese ngigqoka okomdabu kanye nokuhloba, sabelane ngezindaba zamadlozi namagugu amasiko, kubandakanya umphakathi, emalungiselelweni nasemgubheni. Bese kuthi izimpawu, ngingamnikeza ubucwebe bendabuko ukufanekisela ubufazi. Ngisebenzise izitshalo noma izimbali ezibalulekile esikweni lakhe.

Ukuqhathaniswa kwemikhosi yokuthomba kwamaZulu nesiXhosa, okufanayo, yomibili imikhosi phawula ukushintshela kwentombazane ekube nowesifazane ibambe ukubaluleka kwamasiko, kokubili kuhilela ukubamba iqhaza komphakathi kugcizelela izibopho zomphakathi kanye lokugubha umkhosi. Umehluko, umkhosi ngamunye unamasiko, amasiko nemikhuba ehlukile. Imikhosi ingase ihluke ekugxileni kwayo, njengokulungiselela umshado, ubufazi, noma izindima ezithile, ukubonakalisa kwezimilo nezinkokhelo. Ukuhlonipha isiko, yomibili le mikhosi ikhombisa ukuhlonipha amasiko, akhombisa ukubaluleka komphakathi, umndeni, kanye nokuzibophezela komphakathi.